Umngani okwakhe ukuthi alungiselele uhlelo lokubhalisela ukubuyiselwa komhlaba njengoba kungowabo, awuthole, ubuyele ngakubo ebese emva kwalokho-ke, ebolekisa ngomhlaba ngokuvumelana nomnini pulazi omusha okanye loyo ozosebenza ipulazi kabusha. Kube ukuthi naye umngani usebenza ingxenye nalona futhi omunye ozobe ekhokha ezosebenza ingxenye yakhe, angafuna futhi noxhaso lukahulumeni ukuze akwazi ukusebenza leyo ndawo leyo noma asebenzisane namalungu omphakathi, ukwazi ukusebenza indawo.

Umhlaba abelimi okokuqala nje ekumele bakwenze ukuthi bawulungise ngokusebenzisa izivundisi ezemvelo, besebenzisa izinto ezifana nomquba weyinkomo okanye umquba weyimbuzi. Ebese-ke emva kwalokho, ukubhekana nesishintsha shintsha kwesimo sezulu, bengakwazi ukuthi uma ngabe bezotshala endaweni, beqale beyilungiselele kusanesikhathi, bekhande imifudlana ngaphakathi endaweni yokusebenzela.

Lokho kusiza ekuthenini sikwazi ukugcina imvelo injengoba injalo. Ukusetshenziswa kwezinto ezifana nama-drone, kwehlisa izinga lokusetshenziswa kwezibulala izinambuzane ezigcina zingene emhlabathini futhi zonakalise umhlabathi. Into ezifana nesihlava nje uyakwazi ukuziqapha ma ngabe uzosebenzisa into ezifana nama-drone, uzobona ukuthi hlobo luni lwesinambuzane oluyinkinga nokuthi ungalisusa kanjani okanye ungaligwema kanjani ngaphandle kokusebenzisa izinto ezinobungozi.

Iphutha elokuthi akhiphe amazambane awabeke endaweni efudumeleyo okanye evalelekileyo okanye awahlanganise ebe maningi endaweni eyodwa. Amazambane akumele awabeke la khona ezothola ukufudumala khona okanye ezomanta khona athole into ekuthiwa imosha okanye isikhutha, kumele abe sendaweni eyiyelanga, athole futhi nomoya akwazi ukuphefumula angazosheshe onakale.

Ukungavikeleki nje ngokuphelele kuleyo PPE. Okwesibili, ukugqoka i-PPE engakweneli ngendlela, okwesithathu, ukuthi uyigqokile i-PPE, uthole ukuthi ayizukwazi ukukuvikela ngendlela, mhlawumbe uhlobo ekhandwe ngalo luyakwazi ukudlulisa lawo makhemikhali anobungozi adlule nakuwe.

Kumele aqhubeke asebenzise eyakhe imbewu ngoba umhlaba anawo, usewujwayezele eyakhe imbewu eyemvelo ekanti le lembewu lena enye okuthiwa i-genetically modified, izokwenza ukuthi kufanele aqale alungiselele umhlabathi ukusebenzisa yona mhlawumbe futhi-ke nasemlonyeni ayizufana i-taste yakhona nale yena ayijwayele. I-genetically modified, ilungele labo abafuna isivuno esikhulu kanti yena mhlawumbe ufuna ukudla okunomsoco nokunempilo okunganakho omanyolo nezinto ezethakiwe.

Azikho izithiyo eziba khona ngokukuvuna isilimo ngesandla. Empeleni, kuba nokucophelela okukhulu ngoba ngalesi sikhathi uvuna, ila obona khona ezinye izinto obungazibhekanga esivunweni sakho ukuthi lesi kungani mhlawumbe sonakele? Lesi kungani sihambe kahle? Uyakwazi nokukhetha ngaleso sikhathi, lokho okulunge kahle hle nalokho .

Ukuze abalimi bebone ukuthi ingabasebenzela, okokuqala nje, ukuthi wena onolwazi wehle uze kubo emasimini abo uzobakhombisa umehluko phakathi kwalokho othi wena kwenziwa isimo sezulu okanye kuyashintsha isimo sezulu noma mhlawumbe bekwenzele bona, bekhlukanisele phakathi insimu leyo. Baboniswe ukuthi kuleli sayidi leli okanye kulelicala, nanku umehluko, nakhu la sisebenzise khona lokhu, lolu phenyo okanye le datha le esikhuluma ngayo ukuthi manenza lokhu nalokhu nalokhu, ikhona okuzomsiza. Into ebalulekile ukuthi into ipractice-we, ishunyayezwe, yenziwe beyibone.

Imiphakathi ingazenzela yona ikomidi eliqapha imfuyo futhi imfuyo yalo ili-mark-e ngemibala ethize okanye ngezindlela ezithize, kube nemifelandawonye yabantu abangabafuyi bezinkomo bezokwazi ukuthi izinkomo zabo bona bazibona kanjani. Okunye-ke, sekunga, mhlawumbe kungalethwa nobuchwepheshe obufana nani? Nezinto ezifana nama-tracker, into ezokwazi ukuthi uma ifakwe enkomeni, inkomo ukwazi ukuyibona wena njengomnini wenkomo ukuthi ingakuphi ngalesi sikhathi lesi, ngalesi sikhathi iyenza ini, idla kuphi, kanjani?

Isikhathi lakhona ummbila wami wawubhekene nenkinga yesihlava esasilokhu sibuye njalo. Akukho okutheni engangingakawenza ngemithi engangikade ngiyifakile entshimini, . Kuphela kwase kuyikho ukuthi ngilinde kuze kube isikhathi lakhona ngizokhipha khona ummbila ngiphinde ngiqale kabusha ngitshale. Kwakonakele kakhulu, izikhwebu zazingahlangani, ummbila , konke kwakwenziwa.

Izilwane akumele zisetshenziselwe ukuthwala imithwalo okanye ukulima isikhathi eside, kumele zikalelwe isikhathi futhi zisetshenziswe ngezikhathi ezithize, kungabi izikhathi la kunelanga khona kakhulu okanye kubanda khona kakhulu, nazo kumele ziphathwe njengabantu ngezikhathi zonke. Wenze isiqiniseko sokuthi isikhathi ozosisebenza emasimini okanye ukuthwala imithwalo ethize, ilinganiselwe ngaso sonke isikhathi ukuze kungabi khona ukuhlukumezeka kweyilwane.

Ukunikezelwa ngoxhaso olufanayo kubo bonke abantu. Ukuthi umuntu uwumlimi omdala okanye uwumlimi omusha noma uwumuntu oqalayo ukuba nomhlaba, lokhu akusho ukuthi uma ngabe eye ebhange elikhulu eyofuna uxhaso lwezezimali, sekumele abuzwe ngomlando wakhe wokusebenziswa komhlaba. Kumele wonke umuntu anikezwe imali elinganayo nendlela yokufinyelela emabhange amakhulu ngokulinganayo ngoba ikhona lokho okwenza ukuthi imisebenzi eminingi ilahleke. Uma umlimi esemusha, akanikwe ithuba njengomlimi omdala, ukuziveza nokubonakalisa umsebenzi wakhe ngendlela okuyiyonayona, kube ukuthi ukalelwe isikhathi-ke ukuthi mayehluleka ukwenza lowo msebenzi, sengaba ila ibhange okanye uhulumeni ezothatha izinqumo eyinqala ngalokho.

Kwakuwubunzima bokulahlekelwa isivuno sakulowo nyaka. Uhlobo lwezitshalo olwaluthinthekile kwakuwummbila, isihlavu kwaizinambuzane ezincane ezidla ummbila uma ungakalungi, zazihlasela insimu yonke. Kwabizwa ukuthi niqalwe kabusha ukutshalwa, kukhishwe yonke imbewu edlule, kulungiselwa umhlaba kabusha, kusetshenziswe nophoyizeni ababulala izinambuzane kaningana ukuze kukwazi ukuthi kulunge umhlabathi, wenze nangendlela obekumele wenze ngayo ngonyaka odlulile. Akukubanga naso isivuno isinenzuzo ekupheleni kosuku, kwaba ukulahlekelwa kodwa ngoba konke ummbila owawukhona awuzange umaketheke futhi awuzange usentsenziswe ngokufanelekileyo.